Ukudlala iqoqo lemfashini kudinga ubekhona lakho elehlukile kwelabanye, uhambisane ne-trend kodwa ube nendlela yakho ethi wena ezokwenza uhluke kwabanye. Kumele ube neso lento enhle, wazi isitayela esithandwa imakethe eyakho. Khetha indwangu esezingeni eliphezulu engeke ilahle umbala, yakha ipheji lokukhangisa umsebenzi wakho kwezokuxhumana. Lokho kuzokwenza uhlezi uhamba phambili.

Izinto zasendlini ziyezaba nezinguquko ezinkulu ngokuhamba kwesikhathi ziqhutshwa intuthuko yezobuchwepheshe. Kudala besisebenzisa umlilo ukubasa phansi uma sifuna ukupheka. Manje sesifikelwe yizitofu, sesipheka ngezitofu. Kudala besingenazo iziqandisi, manje sesineziqandisi esizisebenzisayo ukugcina ukudla kwethu kuphephile futhi kuhlale isikhathi eside. Kudala besisebenzisa amakhandlela ukulayitha endlini, manje sesisebenzisa ugesi. Kudala besinganazo izinto zokuvuselela ukudla ukuthi sikwenze kushise, besisebenzisa amabhodwe uma ngabe sifuna ukufudumeza ukudla, manje sesinama-microwave okuyiwona esiwasebenzisayo ukuze sifudumeze ukudla.

Osikweni lakaZulu, alukho usiko engilwaziyo oluqondene nokuzalwa kwengane. Engikwaziyo ukuthi umama wengane uma eqeda kuteta akaphumi endlini izinsuku ezintathu futhi abantu abezi ukuzobona ingane uma inkaba yengane ingakawi. Uma usuza uzobona ingane uyiphathela isipho, kungaba imali noma iy'mpahla uma uzoyibona, esikubiza ngokuthi uzokhunga ingane.

Engingakusho ukuthi ukukhuliswa kuyinto enhle kakhulu empilweni yomuntu. Ngakho, ngesikhathi sengifika ebudodeni ngajabula kakhulu ukuthi umndeni wami uziqhenye ngami. Ngajabula ukuthi ngikwazile ukuziphatha kwaze kwafika lesi sikhathi sokuthi umndeni wami ungikhulise ukuthi sengikhulile sengiyindoda, nami ngakwazi ukuthi ngizimele, ngakwazi ukuzigqaja ngobukhona bami nangobudoda bami.

Angeke ngisho ukuthi ukuhlangana nomuntu owolunye uhlanga kungenza ngizizwe ngikhungathekile. Ukuhlangana nomuntu owolunye uhlanga kungenza ngijabule kakhulu ngoba ngiyakwazi ukuthi ngixhumane nomunye umuntu sikwazi ukuxoxa ngamasiko ethu ahlukahlukene. Ngakho ngicabanga ukuthi uma ngihlangana nomXhosa ezokwazi ukuthi axhumane nami ngolimi lami, nami ngixhumane naye ngolimi lakhe into enhle kakhulu leyo. Ngoba siyakwazi ukuthi sixhumane ngamasiko ethu sixoxe ngamasiko ethu nangemvelaphi yethu. Sibone ukuthi abantu kolunye uhlanga baphila mpiloni, kuhluke ngani nohlanga mina lolu engiqhamuka ngakulona.

Izingoma namaculo omdabu kungenza ngizizwe ngijabule emoyeni wami. Kungikhombisa ukuthi mina ngingubani, ngivelaphi, kungitshela ngemvelaphi yami nokubaluleka kwamasiko ami. Ngiyabahlonipha kakhulu abaculi bomculo womdabu ngoba basikhombisa ekhaya lapha sivela khona. Basikhumbuza ukuthi iyiphi impilo okumele siphila ngayo, basikhombisa izindlela zokuphila, basikhumbuza ngemvelaphi yethu yakaZulu, impilo yomdabu. Ngiyabonga.

Ngokwami ngikubona kubalulekile ukuthi izizukulwane ezizayo zifunde futhi zigqoke izingubo zomdabu noma imvunulo. Lokho kuzokwenza ukuthi izingane zazi ukuthi zingobani, futhi zivelaphi. Kuzozifundisa ngamasiko azo nemvelaphi yazo. Lokhu uma umuntu egqoke izingubo zomdabu, uzokwazi ukuzihlukanisa phakathi kokuthi ungumZulu noma ungumXhosa.

Ngicabanga ukuthi ukuhlala nomuntu ongakushadile akusiyo into enhle ngoba uyahlala umoshe isikhathi sakho nomuntu ongakshadile. Kuyothi uma esefuna ukushada athathe umuntu oziphethe kahle, obehleli ekhaya kubo, akushiye kanjalo usale ungazi ukuthi uzophila mpiloni. Ubani ozobuye akuthathe wena usukade uhlala nomuntu ongakushadile naye. Akushiye, mhlampe utholukuthi ukushiya nezingane eziwu-five.

Ngicabanga ukuthi uma kungathiwa umuntu emhlabeni ugqoka izingubo zesintu, lokho kuzokwenza abantu bewabahloniphe amasiko abo ngoba wonke umuntu uzobe ezazi ukuthi ungubani. Kuyobe kukhombisa indlela yokuphila ngokuzazi ukuthi ungubani, futhi ithini imvelaphi yakho. Ngakho kumele ulihloniphe isiko lakho, ulithande futhi ulibungaze.